Nna, baloko ba lelapa la heso. Tjhelete ya bona ya penshene ba e ja hantle hobane tse ngata tsa dintho ne se ntse ba di qadile pele ba ka dula pensheneng. Eya, yona ha se bokgothokgotho empa e kgonne hoba susumelletsa le hoba lekanela nakong eo e telele ba e dutseng hae. Empa le hona jwale ha ekare e fedile empa ba kgonne ho ho kwala sebaka se se telele ka yona. Le bana ba bona hoba lokisa hoba lokisetsa future ya bona.

Nka mo hlalosetsa, ka mo bontsha tse ding tse ke di tshwereng tsa dintho tse ka mo thusang ka tjhelete a nang le yona. Hobane ka hara ntho tsa insurance hona le di-plan-e tse ngata, tse a ka kenang ka tsona tse lekaneng tjhelete ya hae. Tse tse ka mo thusang ho tse a di hlokang.

Nka e amohela hobane ba tlabe ba nthusitse haholo seemong se ke tlabe ke kene ka hara sona. Hobane ha ke sa e nke, tse kele ka hara mathata a dikoloto. Mare ha ba ka kgona ho o nthusa ke tlo kgona ho tswa ka hara dikoloto tse ke leng ka hara tsona. Tjhelete eo ke tlabe ke e fumane, ke yona e ke tlo kgonang hore ke e bokolletse ke kgone ho patala sekoloto se le seng feela.

Eya, ke motho ya kgonang ho patala se ka ha ke tshepisitse. Hobane ha ke sa patale ke itshenyeletsang hape mohlang oo ke tlo kgonang, ke tlo hlokang ho kadima tjhelete hape. Ene seo se senya le ntho e re bitsang credit score ya hao ha o batla ho nka ntho e nngwe ka sekoloto hobane ba tlo bona hore ha o phethise ditshepiso tsa hao.

Motho ha a na le life cover o hloka ho kgetha motho kapo batho ba tlo kgonang ho hlokomela batho ba a ba sileng morao. Hobane ha o kgetha motho feela, o tlo kgetha motho a tlo nkang tjhelete a ba e sebedisetsa ditlhoko tsa hae a le mong. A sa shebe hore o siile batho kapo motho a le ka hara mathata a jwang, a hlokang hore a patalwe ka tjhelete eo a tlo e thola ya life cover ya hao. Hobane o ka thola hore o ka hara lenyalo, o le rekile ntlo, o ntso patala bond, ho hlokahala tjhelete o tlo e thola life cover e qetelle ho patala hobane maybe ke wena ono le motho ana beha borotho tafoleng o le mong.

Mona ke bothata bo boholo haholo hobane di-ATM tsa dibanka tse ding di charge-a haholo ha o ntsha tjhelete kapa ha o kenya tjhelete hobane di-ATM tsa hona jwale di kgona ho kenya tjhelete ho tsona. E ka nkutlwisa bohloko haholo hobane ha bana ba kentse ya ka, ne ke tlo kgona ho etsa dintho ka theko tse tlase ho feta ha ke lo di etsa di-ATM-eng tse ding. Hobane ke a kgona ho ntsha tjhelete di-ATM-eng tse ding empa ha ke kgone ho deposit-a ATM-eng tse ding ke deposit-ela account-ong ya ka. Ke bohloko boo feela.

Batswadi ba ka, matsatsing a hona jwale ha re sa hlokahala hore re tshware tjhelete kapo re ye dibankeng ha tlamehile o patale motho kapa o patale dintho tse ding. Hona jwale se re sebedisa mehala ya lethekeng hore re kgone ho patala batho le di-company kapo ntho tse ding. Hona le ntho e ba e bitsang money App or mobile money. O kgona ho kenya tjhelete ho yona kapa ha ona le account-o, o kenya ya banka eo oe sebedisang founung ya hao. Ho yona moo oe sebedisa seka banka, karete ya banka ho kenyetsa batho tjhelete le ho ntsha tjhelete ka cardless-e di-ATM-eng.

Ee, ke ae tseba UIF e bolelang. E bolela Unemployment Insurance Fund. Sena ke se thusang batho ha ba felletswe ke mosebetsi. Ke ditjhelete tsene ba di patala di kgwedi le kgwedi ha kgola, ba e kgaola mokgolong wa hae. Sena tlamehile ebe process-e e bonolo haholo empa ona le ho thola bothata ba di company tse sa register-ang batho hantle kapo tsene di sa patale batho. Malome tlamehile a netefatse, a check-isise hore ho etsahetseng ka claim ya hae. A ye di head office, a founele ba hodimo. A utlwisise hore bothata bo kae? A lokise eng? Hore a kgone ho thola tjhelete ya hae hobane ke tjhelete ya hae. Unemployment Insurance Fund a never e hane ka tjhelete ya malome.